Zwivhangi zwa mihulu zwine nda zwi ḓivha ndi u dalela fola fhethu hune ha vha na zwithu zwi nonga maxasi zwi kana zwithu zwo nonga fhethu ho sheliwa dzipheṱhirolo dzi hezwi zwi vhanga mililo mihulu, na zwiṅwe zwine zwavha zwa mililo mihulu zwine nda zwiḓivha ndi dzi thavhani musi matombo o kuḓana nga nḓila ine a fhedzisela hu tshi vho ita dzi ṱhase kana matombo a tshi khou fhisesa swika kuḓana ita dzi ṱhase. Zwi vhanga mulilo muhulu une wa ḓo wana na mililo dzi thavhani, kana na na u bika wa si o funga tshi ṱofu zwi vhanga mulilo ngauri tshe tshiḽa tshi ṱofu tshi ḓo vha tshi si hu si na tshithu tsho tshi dzulwa nga nṱha, zwino tshi ḓovha nga mufhiso muhulu hanefhaḽa nduni lune tshi a fhedzisela tsho fara tshiṅwe tshithu kana dzi thambo dzo ita zwinwe zwithu.

Ee ndi vhona zwi na vhundeme vhukuma uri vhathu vha vhana vha ḓivhe mitakalo yavho ngauri vhathu vha vhanna ndi vhathu vhane a vha na ndavha, a vha na ndavha na uri vha ḓi ṱhogomeli mitakalo yavho vha tenda uri hai tshi vhathu a vha vhanna ndi vhathu vho khwaṱhaho vhukuma. Zwino tshiṅwe tshifhinga wa no si zwone mutakalo wau u si wa vhuḓi zwino u tea u ita u tshi u ṱoliwa kana u ḓi sei u sedzwa uri ungavha u na tshifhio thithisa muvhilini wau.

Ndi tovha ndi sa tu ḓivha mara nga nḓila ine vhathu vha amba ngayo kana vhathu ndapfa vha khou amba ngayo vha ri a si zwithu zwine zwa vha zwi kho to ḓura vhukuma ngauri a wana u khou tou shumisa maḓana a rathi uri uyo vhonisa kana o bvisa dzi hedzila ṱhangu, zwi vha zwi tshi pfhala vhukuma ngauri na iwe vhu khou ṱoḓa thuso kana houḽa muthu u vha a mushumoni wawe.

Ndi nga mu ṱalutshedza uri a si zwithu zwine zwa navhisa u tea u amba na ṋne musi a ḓi dzhenisa a tshi ḓi dzhenisa kha hezwo zwithu, ngauri u ḓo wana hu na tshifhinga tshine tsha khou ita uri a ḓi dzhenisa khazwo zwithu zwino zwi khwine o thoma a ḓa dzula na nṋe fhasi nda kona u mu vhudza nga vhuvhi na vhuḓi nga kha zwezwo zwithu zwine a khou ḓi dzhenisa khazwo.

Dza COVID-19 dzo fhambana vhukuma ndi u soko ḓelwa nga mufhiso wa tshikhalani, u sokou hoṱola zwi songo tea kana wa sokou ḓipfa muvhili wo neta, zwezwo zwi sumba uri u vha u na vhulwadze ha COVID-19.

Masiandoitwa a muthu ane a khou tou thoma u dzhia dzi ndafho dza tb kana u ḽa dzi mishonga ya tb ndi masiandoitwa o fhambananaho, u ḽa muthu u ḓo thoma u vhona tshanduko khaye u ḓo vha asi tsha tou hoṱola nga heiḽa nḓila ine a ḓi ḓivha tshi hoṱola ngayo, kana zwine a zwi pfha musi asathu u wana dzilafho, na uri u ḓo vha ono tshentsha zwinzhi vhukuma muvhilini wawe na mufhiso kana honouḽa u rema ha ṱhoho kana u sa takalela u sa vha na dzangalelo ḽa zwiḽiwa lwo kalulaho u ḓo vha ono fhambana nazwo.

Ndi nga si muṱuṱuwedza ngauri u vha khou ḓidzhenisa kha zwithu zwine matshelo a nga si tsha kona ubva kana masiandoitwa ane a ḓo mu sia a sa tsha ḓivhi uri iteni. Nṋe ndi nga mu ṱuṱuwedza uri kha zwithu zwine a zwi ita a ḓi tsireledze kana hone muthu ane a khou ita zwithu na a nwe vhudze uri a ḓi tsireledze u fhirisa u ṱwa akho dzhia vhuteamiṱa kana zwithu zwine anga si tsha ḓo vha kona zwi langula vhutshiloni hawe.

Ee ndi vhona miduba yo fanela ngauri u ḓo wana hanefho sibadela hune ho ḓala vhukuma manese a songo ḓala nga tshivhalo kana madokotela kana vhanevho vhaongi vha songo ḓala hanefho sibadela. Zwi sia uri hu vhe hu na ḽaini nnzhi kana miduba minzhi yo folwaho zwine u ḓo wana zwi si tsha kona u no langulea, zwiṅwe zwithu zwa khwine zwine zwa nga tea u thola manese manzhi kana vhaongi vhanzhi kha zwibadela zwa vhoriṋe u fhirisa u thola vhaongi maṱukuṱuku, zwi sia zwi kho ita uri huvhe na ḽaini ndapfu kana miduba milapfu.

Ndi vhona unga mbudziso dzine na tea udzi vhudzisa dza vhuṱhogwa, ndi u vhudzisa masiandoitwa a henezwo zwithu zwine nda nyaga u zwiita zwa vhuteamiṱa. Ndi tea u vhusa vhuḓi na vhuvhi hazwo uri ni ḓivhe uri ni vha ni khou ita mini ngauri na sokou ita zwithu zwine a ni ḓivhi ndo sala ni khomboni, zwino zwi khwiṋe u thoma wa vhudzisa dzedzo mbudziso dza vhuṱhogwa dzine wa ḓo dzi pfha uri ndi dzine dzine dza ḓo nthusa.

Itisiwa nga uri vhunzhi ha vhathu vha soko vhona muthu o renga tshithu na u vha tshi takalela vha sa thome vha ḓivha tshibveledzwa uri etsho tsho itiwa nga mini kana vha ḓivhe nga hatsho, zwino vhunzhi ha vhathu vha khou shaya nḓivho yeyo ngauri vha si khou swika vha doba vha songo thoma vha vhala kana vha songo thoma vha ḓivha nga henetsho tshithu, zwi sia muthu wa soko renga tshithu tshine nga tshi ḓivhi kana u khou nyanga u itani ngatsho.

khaedu dzine muthu anga tangana nadzo ndi dzo fhambananaho, khaedu dzo nonga wana henevho vhathu vha u phulusa vhathu vha siho muyani kana i tshi khou amba uri yeneyo founu ine vha khou i founela ya u phulusavhathu i tshe na ḽaini yo vhalaho, kana miduba wo vhalaho kana wa wana i tshi khou amba uri nethiweke a i khou fara zwi sia u si tsha ḓivha kana wo hanganea uri u ḓo zwi ita hani ngauri a fha shangoni hu dzula hu kho itea zwithu zwifhinga zwo fhambananaho.

Ee ndi vhona unga vhatholi vha a zwi kona u ṱhogomela mutakalo wa vhatholiwa wavho ngauri wa wana vhunzhi ha vhatholi vha tshi khou uri maḓuvha a tevhelaho ri ḓo vha ri khou ḓi wana ri khou gidima, kana ri khou ita mitambo yo fhambananaho hanefha mushumoni. Zwi thusedza kha nyonyoloso na u ḓivha mitakalo ya vhashumi vhavho uri vha kone u ḓivha uri muthu u takalela lu ngafhani kana nyimele yavho ya ya mutakalo ndi ifhio.

Nṋe ndi ḓivha hu tshi shumiswa mapfhura a nguluvhe, mapfhura a nguluvhe a thusa badi kha ṅwana musi a tshi khou farwa nga duda ngauri u ita ḽi a duda uri ḽi bve kana ḽi a duda ḽi hume hune wa kho bva hone, zwi a thusesa vhukuma kha ṅwana uri na ṅwana vha kone u fema zwavhudi ngauri ṱoḓa ndi tshithu tsha khombo vhukuma kha ṅwana, ngauri u ḓo wana ḽo mu thivha ningo a si tsha kona u fema kana ḽo dzula nga hanefha ningoni ḽi tshi khou mu vhaisa.

Ee ndi vhona huna phambano khulwane vhukuma ngauri vhunzhi ha vhana vha fhano mahayani a vha na a vha na u swikelela hune vha ḓo ḓivha nga ha vhundeme ha uri hu ḓihwala hu tshe muṱuku ndi mathada, kana zwi vhanga vhusiwana kana zwi ḓisa thambulo ifhio. Zwino vhana vha dzi ḓoroboni vha tshe vhaṱuku vha a kona u funzwa nga hazwo ngauri vha vha vha tsini na zwithu zwinzhi kana zwikoloni zwavho vha a vhidzeliwa vhathu vhane vha dovha vha dalela vha vhudza nga hazwo.

Nṋe ndi tenda uri vha vhuteamiṱa zwi thusedza kha uri muthu a a songo vha na ṅwana a songo ḓi imisela, kana hu songo songo tea zwithu zwine zwo itea vho a songo ḓi imisela, zwi a thusa vhukuma ngauri u ḓo wana muthu akho thusea kana a songo khakhisea kha zwi a vha a songo lavhelela khazwo. Zwino vho dzhia hezwiḽa zwithu wa zwi ḓivha uri wo tsireledzea.

Ndi ḓivha tshaka dza khentsa dzo fhambananaho tshaka dzo nonga cancer ya maluvhini cancer ya madamuni na cancer ya milenzheni. Ndi cancer dzine dzi a soko dza vhathu vhukuma maanḓa u ḓo wana muthu a zwi ḓivha uri nayo a khou sogola vhukuma u swikela tshi to ya hune aḓo thoma a tshekwa a kona u kana a ṱoliwa a kona u waniwa a na zwezwo zwithu zwa cancer.

Mazwifhi a ne a ambesa nga ndo dzo ya mapfhura muvhilini, u ḓo pfha hu tshipfi wo bvalwa kana u khou onda nga u shaya mapfhura muvhilini, ndi mazwifhi nṋe vhunzhi ha vhathu vha ya a amba ende hu si one na luthihi, tshinwe tshifhinga zwi bva na kha zwine vha khou zwi shumisa kana zwine wa zwi ita.

Ndi tshi sedza maitele a zwikoloni zwa fhano hune nda dzula hone ndi vhona vhuḓi vhukuma ngauri ndi vhona vhana vha tshi thoma uyo ḽa vha thoma vha tamba zwanda, vhana vha ya funḓedziwa na u ṱavha, vhana vha funesa na u kulumaga ṋamusi uri vha tshi bva bungani vha ṱambe zwanḓa zwi thusedza vhana uri vha vhe na mitakalo ya vhuḓi kana vha ḓivhe nga ha mutakalo wavho vhukuma.

Ee zwi a konadzea uri muthu a ḓi wane a na vhulwadze ha cancer musi o sikeniwa ngauri sikene ndi tshithu tshine tshi bveledza zwithu zwi ri nga ngomu kana zwithu zwo dzumbamaho, zwino vhathu vha skeniwa wa kona u ḓivhea uri una vhulwadze vhufhio, vhulwadze ha cancer ndi vhulwadze vhune a hu vhonali nga nnḓa vhu vha vhu nga ngomu, zwino wo thoma wa sikeniwa vhu ha ṱavhanya vhonala.

Lwadze ha HIV and AIDS vhu fhirela nga nḓila yo fhambananaho nḓila i ḓo nga vhudzekani kana u kwamana ha malofha kana u kwama malofha a muthu a re naho ḽi a fhirela, zwino u ḓi tsireledza kha zwezwo ndi u to ṱhogomela u sa ite zwithu zwine a zwi ngo tea zwine zwa ḓo sala u na u kavhiwa nga tshitzhili tsha HIV.

Ndi ḓivha uri vhunzhi ha vhathu vho tholiwaho dzi kiḽiniki uri vha thusedze kana u kulumaga kana kha u ṱola mitakalo ya vhathu, vha ya rumeliwa miḓini vhu sia ṱola vhalwadze kana u isela vhalwadze dziphiḽisi kana mishonga. Zwi sia zwi khou takadza nga maanḓa lune zwi sia na matakalo a vhathu a vhuḓi na vhathu vhane a vha tshimbili vha sala vhakho ṱhogomela ya zwavhuḓi kana vha kho farea zwavhuḓi.

Nga zwikolo zwinga shela mulenzhe kha u ṋetshedza zwiḽiwa zwa pfhushi nga nḓila yo fhambananaho, nḓila ya u ṱola uri zwiḽiwa zwine zwa khou ḽiwa ndi zwifhio kana tshiḽiwa tshi ne tsha khou ḓa tsho tea vhana kana vhunzhi ha vha na vha a tshi funa na, zwi siya na mitakalo ya vhana i ya vhuḓi nga mannḓa kana ri sedze zwithu zwo no nga dzi sobo maswa na dzi khovhe na dzi raisi zwi a nnḓa mitakalo ya vhana na zwithu zwo no nga zwi fhuri na zwithu zwo no nga marotho, ndi zwone zwithu zwine zwi a nyangea zwikoloni uri vhana vha pfhe vha na mitakalo ya vhuḓi.

Mushonga une nda u ḓivhesa u wa shumiseswa ndi tshinyanye, tshinyanye ndi tshine tsha shumiswa musi muthu o fhirea miledzhe ngauri honouḽa mulenzhe hanefho vhu a fhirela hone u ḓo dzheiwa u ḓo dzhiiwa wa tsheiwa wa hamulwa u tea u kona u bva a ṋeaḽa malofha ane o khwaṱha kana u gammba hanefho, ha fhedza ha ḓodziwa tshinyanye tshine tsha ḓo thusedza uri .

Ndeme ya u dzulela u ṱola mutakalo ndi tevhelaho, u ḓivha uri u khou tshila hani kana u na mutakalo ḓe zwi thusedza na kha uri u ḓi ḓivhe uri kha ri u na malwadze mafhio a tevhelaho kana u ṋea u a ḓivhi, u ṱavhanya u yo wana dzi ndafho kana u ṱavhanya u wane zwo teaho

Ee ndi vhona unga zwi nga kwama vhunzhi ha vhathu vha mahayani ngauri vhunzhi ha vhathu mahayani a vha tu vha na tshelede ine vha nga kona u ḓiwana vha khou renga mishonga ine yavha i ya ndeme, kana vha kho renga mishonga ine i a ḓura vhukuma ngauri tshelede ya konḓa lune vha tea u namela vha dovha vha tevhelela ya mishonga. Ndi vhona unga zwithu zwa khwiṋeni hu tea u vha na vhathu vhane vha to ḓisela vhathu mishonga ubva hanengei zwibadela kana vhuongeloni vhane vha to ḓivha uri mushonga u tshi swika vhuṱhongwa nga mulwadze ḓe kana nga muthu ḓe.

Zwine nda zwipfha vhunzhi nga maanḓa vhathu vha tshi zwihambela ndi uri vhunzhi ha vhathu vhane vha shumisa vhuteamiṱa vha soko ḓivhiwa nga mivhili ine a i ngo vha fanela ngauri upfhi vhuteamita vhu to a nnḓa mivhili ya vhathu, zwino kha re vha wana muvhili wawe u songo tendelana nayo wa sokou ḓeliwa nga muṅwe mivhili ine wa sokou ḓiwana u khwaṱha kana wa ḓi wana wo khwaṱha kana wa vha wo khwaṱha ya u onḓisa.

Ndi vhona muvhuso u tshi nga thusa nga nḓila i tevhelaho muvhuso kha u ḓivha uri kha honovho vhupo hanga hu na vhaholefhali vhangana, u wane heneiḽa mbalo ya vhaholefhali kana tshetsho tshivhalo tsha vhaholefhali vha ne vha vha hone hu itiwe zwithu zwi nonga zwikolo kana fhethu hune ha ḓovha hu tshi khou thusiwa vho vha vha holefhali nga zwithu zwo fhambananaho, u vha itela zwithu zwo fhambananaho u vha gudisa mishumo yo fhambananaho nga kutshilele kwavho kana nga zwine kha nyimele ine vha vha khayo. zwi na uri vha vhe vha ḽa vhaholefhali vhavhe na mutakalo kana vha ḓi pfe vha tshiṅwe tshipiḓa tsha vho riṋe.

Zwikolo zwo vha zwi kho shuma nga zwithu zwo no pfhi quarantine, zwikolo zwo vha zwi khou hwalela vhenevho vhathu zwibadela kana dzi kiḽiniki dza vha isa uri vha ṱolwe uri vha na tsumbadwadze kana vha na vhulwadze honovhu ha COVID-19 na. U itela uri vha sa shatane kana vha sa, vha sa fhane vhulwadze kha re hu khou vhonala hu na tshitzhili ho vha hu tshi shuma zwithu zwo no nga mimasaka, ha shuma na zwithu zwo no pfhi dzi sanitizer u fhirisa uri hetshiḽa tshitzhili tshi songo phaḓalala.

Kiḽiniki dzapo dzi nga kona u ṱanganedza vhathu khwine vhane vha sa kone u vhona kana u pfha zwavhuḓi. Nga nḓila i tevhelaho, vha nga tou vhidza vhathu vhane vho tou itelwa zwezwo zwithu zwo ri vha thusedze vhevho vhathu vhane a vha khou kona u vhona kana vhevho vhenevho vhathu vhane a vha khou pfha zwavhuḓi. Zwi nga thusedza kha uri vhenevho vhathu vha sa vhe na vhuleme lune kha ri vha na vha thusi zwi nga tshimbila.

Ee, ndo no vhona tsumbo dzavhuḓi dza tshumelo dzine dza khou thusedza vhenevho vhathu vhane vha vha vhaholefhali hanefha kiḽiniki ya hayani. Ngauri hafha kiḽiniki ya hayani hu tou itiwa vhathu, hu tou vha na vhathu vhane vha thusedza vhenevho vhathu, havho vhathu a vha dzuli miduba lwa tshifhinga tshilapfhu vha dzula vha na fhethu havho hune vha thuswa hone.

Hu fanela u bva dziposo dzine dza vha nnzhi vhukuma dzine dza ḓo ita uri vhathu vha tholwe kana vha fhiwe zwikhala zwine vha ḓo ḓisumbedza uri vhone vha ya ḓivha mushumo une vha khou tholelwa wone kana zwezwo zwine vha khou vhidzelwa zwone. U itela uri vhanzhi vhathu vha vhe na tshikhala tshine vha ḓo dzhenelela kha zwezwo zwithu.

Khaedu dzine vha ḓo ṱangana nadzo vhathu vha vhuholefhali ndi dza uri vhunzhi ha vhathu a vha vha dzhieli nṱha. Vha ḓo wana onoyo muthu wa muholefhali a khou sokou swika a dzula henefho kiliniki a si khou imelwa kana a si khou sedzelwa nṱha ngauri ndi muholefhali kana vhathu vha vhunzhi vha mu folisa miduba vha si khou mu fha tshikhala tsha uri a dzhene kana a kone u ḓiṱuwela ngori u muthu wa vhuholefhali.

Ndi vhona u nga khaedu dzine dza ṱangana na vhathu vha mahayani, ndi dza uri zwinzhi ha zwithu zwine zwa lafha COVID-19 kana zwine zwa ita uri COVID-19 i sa dzhene muthu ra ri si nazwo vhunzhi hazwo, zwo vha zwi thoma zwa dzhia tshifhinga uri zwi i ḓe vhukuma.

Khaedu dzine vha ṱangana nadzo ndi hedzi, dzine madokotela a ṱangana nadzo ndi dzi tevhelaho. U fhedzisela vha tshi vho seṅwa nga vhathu kana vha fhedzisela vha tshi vho ita zwithu nga fhasi ha mutsiko zwine zwa fhedzisela tshiṅwe tshifhinga vha tshi vho fha na vhathu zwithu zwi songo tea ngori vha vhono vha fhasi ha mutsiko kana vho no neta zwino na u seṅwa nga vhathu vha zwi si tsha vha zwavhuḓi ngori madokotela a vha a si tsha farea zwavhuḓi.

Ndi vhona ngade dzi dza ndeme vhukuma u gudisa vhana vhundeme ha zwiḽiwa zwi no tou, vha no tou ḓiṱavhela zwone vhone vhaṋe zwi si khou nyaga, vha sa ḓivhi hune zwa bva hone. Zwi vha ṱuṱuwedza na uri musi vha tshi swika mahayani vha ite zwithu zwo no nga dzi ngade kana vha gude nga ha ngade kana vha ḓivhe nga muroho. Zwi thusedza na kha uri vha ḽe muroho wonouḽa ngori muthu tshiṅwe na tshiṅwe tshe a tshi ṱavha u ḓo tshi takalela u tshi ḽa kana u tshi thetshela.

Tsumbadwadze dzo ḓoweleaho dza mukhu, dza COVID-19 dzo fhambana na dza mukhushwane ngori tsumbadwadze dza COVID-19 ndi u fhisa wa sokou fhelelwa nga nungo, wa sokou thoma u hatsamula zwi songo tea, zwi, wa sokou bva mabiko u songo lavhelela. Zwi vha zwi khou sumba uri iwe a fha fhethu u na tshitzhili tsha COVID-19.

Mbekanyamushumo dzine a takalela u dzi vhona kha ṅwedzi wa vhanna wa Fulwi ndi ndi mbekanyamushumo ya hogo, hogo i takadza vhukuma nga maanḓa ngauri hanefhaḽa vhanna ri vha ri khou vhudzana milayo, ri vha ri khou ḓivha mulayo nga ha vhanna.

Hai, vhupo ha mahayani a vhu na ṱhoḓea dza dzi ambuḽentse kana tshumelo dza dzi ambuḽentse dzo eḓanaho ngauri vhunzhi ha zwibadela zwihulwane zwi kule na vhupo ha mahayani ho ḓalesa dzi kiḽiniki hune vha ḓo wana hu na ambuḽentse nthihi.

Mushumo une wa itiwa tshikoloni tsha vho riṋe ndi mushumo wa ngade, ngade na u tamba dzi bola dzedzi. Zwi itela mitakalo yashu uri ite zwavhuḓi nahone ri tshine zwavhuḓi ri khou ḓivha uri nga maḓuvha ri ita mini, nga maḓuvha mafhio ri ita mini. Zwi ṱuṱuwedza na mihumbulo yashu.

Ee, vha nazwo zwishumiswa ngauri vhunzhi ha zwigwada zwa EMS, ndi zwigwada zwine zwa vha zwi kho tou shuma vhukuma kha kha kha kha zwiiimo zwa shishi. Zwino vha tea u vha vha na tshishumisa tshiṅwe na tshiṅwe tsha uri vha kone u phulusa honoyo muthu kha henetsho tshiwo tshine o ṱanganaho natsho.

Zwikili zwine vhaṱhogomeli vha vhupo ha mahayani vha sedzana nazwo musi vha tshi tikedza miraḓo ya muṱa i re na muholefhali ndi zwi tevhelaho, ndi zwa uri hu songo vha na vhathu vhane vha sanda muholefhali honoyo kana vhane vha amba vhuvhi nga honoyu muholefhali.

Tshumelo dza mutakalo dzine dza nga vha na mushumo u dzi ṋekedza mushumoni ndi vhona u nga ndi tshumelo dzine vhanna vha tea u vha vha khou amba thaidzo dzavho. Hu tou vha na vhathu vhane vha tou u itela uri havha vhanna vha ḓe vha vhe vha khou vha vhudza thaidzo dzavho uri vhone vha khou ṱangana na zwifhio kana vha kha nyimele ifhio.

Ndi vhona u nga u neta ha vhashumi vha kiḽiniki zwi nga vha na thaidzo nthihi ngauri mushumi o no neta na muhumbulo wawe u vha u si tsha shuma zwavhuḓi. Zwino zwi nga vha na thaidzo ya uri vha a wana hu na mulwadze hanefhaḽa, honouḽa mulwadze a vha khou nyaga u thusiwa lune zwi khou lemela vhukuma. Zwino zwi fhedzisela mushumi onouḽa a tshi vho ita mushumo une a u ngo tea kana mushumo une a u ngo anana na zwe a vha khou tea u ita zwone kana a fhedzisela tshi vho mu fha na mishonga ine a i tsha vha yone.

Kha masheleni hu thivhela tswikelelo ya tshumelo ya mutakalo ya ndeme vhukuma ngauri u ḓo wana onoyo muholefhali a tshi khou nyanga muthusi, muthusi onoyo u ḓo vha khou nyaga tshelede kana zwiṅwe zwine mishonga ine ya vha ya vha i sa khou wanala sibadela ya vha i kho tea, u tou u rengwa. Zwino kha re tshelede i siho zwi sia tshiimo tshi si tsha vha tshavhuḓi.

Tshikolo kana senthara dza tshikolo dzi dzhenela ngauri dzi ri thusedza kha u amba na vhathu na uri vhathu vha ḓivhe zwine vha khou ita. Na uri vhathu vhone vhaṋe vha ḓi pfhe vha right ngauri ri tea u pfha vhathu kha tshitshavha na vhuḓiambeli havho tshitshavhani ha vhathu.

Ndi zwa ndeme u ṱavhanya u zwi vhona uri ngori haneaḽa malwadze, ndi malwadze ane a a ṱavhanya u lenga u a vhona u ḓo fhedzisela u wo ṱangana na mathanda. Mathada a hone a fhedzisela a tshi khou ṱuwisa fhano shangoni kana vhulwadze ho no ṋaṋa vhu si tshi a langulea zwino kharali wa ṱavhanya wa vhona u ya kona u tshila zwavhuḓi.

Ndi vhona, ndi vhona u nga vhuimo vhu tea u vha havhuḓi ngauri vhuimo ha tshumelo dza shishi vhuponi hanga hu vha hu ha nṱhesa ngauri u tshi tou founela ambuḽentse zwino a i dzhii awara nnzhinzhi i saathu u swika, tshiṅwe tshifhinga na minetse a i dzhii, i vha yo no swika.

Zwiḽiwa zwo ḓowelea ndi zwiḽiwa zwi no nga mafhi na zwiḽiwa zwi no nga sobo na zwiḽiwa zwi no nga khavhishi na vhuswa. Ezwo zwiḽiwa zwi tikedza badi tshikoloni ngauri zwi na mutakalo wavhuḓi, zwi na pfhushi ende zwi vha zwo ṱoliwa uri ndi zwi, zwi ḓo vha na mutakalo wa hani kha vhana.

Mbilaelo dzine vhanna vha vha nadzo musi vha tshi khou fumba, vha vha na mbilaelo dza uri vha ḓo fhola hani kana vha ḓo vha vha khou ṱolwa nga nnyi. Edzo mbilaelo dzi nga langulwa nga uri muthu a tshi ya u fumba u tea u ṱuwa na muthu o mu ḓoweleaho kana muthu o mu thembaho kana muthu ane a ḓivha uri a nga si mu hoye.

Thikhedzo ine ya nga vha hone ndi thikhedzo ya uri muholefhali a fane na muthu muṅwe na muṅwe. Na muholefhali a ri mu fhe lufuno lwo no lingana na lwa muthu muṅwe na muṅwe. A ri mu dzhie a muthu ane a nga vho rine zwi sa khathali uri u khou tshilisa hani kana u khou tshila a na vhuleme ha mini.

Zwiḽiwa zwi re na pfhushi zwine nda nga zwi katela vhege iṅwe na iṅwe, ndi nga katela zwithu zwo no nga khavhishi, nda katela zwithu zwi no nga mafhi. Ndi vhona u nga zwiḽiwa zwine zwa vha na pfhushi nga maanḓa, zwi nga fha vhana mitakalo yavhuḓi ngauri a si zwiḽiwa zwine zwa vha na mapfhura manzhi ngauri mapfhura a ya vhaisa vhana nga maanḓa.

Dziṅwe tsumbadwadze ndi songo ḓoweleho dza COVID-19 hu pfhi tshiṅwe tshifhinga muthu thumbu yawe i ya sokou thoma u vhavha. Muthu u ya sokou thoma u sokou bviwa nga zwipundu, a sokou thoma ya toilet lu songo teaho kana a sokou thoma u ya toilet lunzhi lunzhi.

Ndi ee, ndi vhona u nga dzikhamphani dzi khou ita zwo teaho dzi khou ṱuṱuwedza ngauri dzi na fhethu hune vhanna vha ya vha amba hone kha ri vha khou pfha vha na vhuthada kana vha na vhuleme hanefho mushumoni. Zwi thusedza na kha uri hanevho vhanna vha vhe na mihumbulo ine ya vha yavhuḓi vha songo tshuwa tshithu.

Ngauri mulwadze u a nyaga u awela zwino zwi thusedza kha uri mulwadze a awele a kone u eḓela uri a sa sokou dzula a khou vhoniwa tshifhinga tshoṱhe uri na vhone vhaṋe vha kone u mu ṱola zwavhuḓi vha kone u ḓivha uri nga hetshi tshifhinga hu kho itea mini kha mulwadze uyo.

Ndi vhona zwo leluwa vhukuma ngauri avho vhathu vho to itelwa fhethu hune vha ḓoya hone hanefho kiḽiniki kana vha to ḓivha uri vha tshi dzhena kiḽiniki vha khou ya gai vha swika vha dzhia dzi ARV dzavho hu songo vha na dzimbudziso kana hu songo vha na zwithu zwinzhi zwine zwine zwa ambiwa.

Vhathu vhare Mankweng vha ḓo anzela u ya kha zwiṅwe zwibadela zwa tsini kana zwibadela zwihulwane ngauri mushumi philisi dzo no ḓivhea sa pain killers kana mushonga u no ḓivhea sa pain killers kana cold syrup ndi mushonga une u kho ṱhogea badi vhathuni kana u ya ṱhogea badi vhathuni zwi ḓo kombetshedza uri khare wo fhela vhaṅwe vha ye huṅwe.

Thaidzo khulwane ine ya ḓo vha hone ndi thaidzo ya uri vhunzhi ha vhathu vha ḓo balelwa u ya zwibadela zwihulwane ngauri u ḓo wana zwibadela zwihulwane zwi kule na hune vha dzula hone zwino u vha na kiḽiniki tsini zwi a thusedza vhukuma.

Kiḽiniki kha re ya fhelelwa nga mushonga ya ndeme hu ḓo tea u vha na u dzhiiwa ha maga kana nḓisedzo ya mishonga miswa u ṱavhanya u fhirisa u sokou vhea vhalwadze fhethu hu songo teaho kana u fha vhalwadze mutsiko.

Mbekanyamushumo ntswa kha re yo thoma tshithu tshine tsha tama u ḓisedza khatsho ndi vhundeme vhundeme heneyo mbekanyamushumo na nḓisedzo ya zwine ya khou ḓo ḓisa u uri ri ḓivhe uri yo imela mini kana i khou ḓisa mini.

Mbekanyamushumo mbekanyamushumo ntswa ya mutakalo ya thoma tshithu tshine nda tea u sedzana na tsho ndi uri nḓisedzo ya mutakalo ya hone ndi ifhio na uri mutakalo wa hone u tshi ḓa kha vhathu u ḓo vha wone na u ḓo shumela vhathu naa.

Ngeletshedzo ine nda nga vha ṋea yone ndi ngeletshedzo i tevhelaho ndi ya uri iwe muṋe u tea u tea u ḓi ṱhogomela wa tsheka kutshilele kana wa sedza kutshilele kune kwa khou tshiḽiwa hanefho hune wa khou nyaga u dzula hone hanefho vhuponi ha mahayani.

Ee zwine zwa ita uri muthu a ṱhogomelelwe lwa tshifhinga tshoṱhe ndi zwa uri muthu u tea u fariwa zwavhuḓi kana ri tea u vha ri khou ḓivha uri vhulwadze u vho vhu nyaga mini na mini na mini zwine zwa ita uri honoyo mulwadze a kone u tshila zwavhuḓi.

Ndi nga katela u ṱoḓa vhunzhi ha vhashumi vhane vha ḓo dzula vho lindela tshetsho tshifhinga ngauri u ḓo wana musi ho no vha na khombo i shushaho kana khombo dzo vhalaho husi tshena vhashumi kana zwithu zwine zwa vha madokotela kana vha thusedzi zwino ndi nga ṱoḓa vha thusedzi vhane vha vha vhanzhi vhukuma u itela uri hu sa vhe na nyivhi nyivhi.

Ee kharali tshitshavha tshi khou ṱoḓa u thusa u khwinisa tshumelo kha tshitshavha i tea u ḓivha fhethu hune ya khou tea u thoma hone kana fhethu hune hu kho tea u khwinifhadziwa hune hu khou ṱoḓea thuso vhukuma zwi thusedza na kha uri vha vhe vha khou ḓivha uri vhuṱuho ndi mini kana vhundeme ha zwezwo mini.

Zwine nda nga zwi vhea phanḓa ndi nga ṱoḓa vhathu vhane vha ḓo tou mmbudza nga tshikhathi tshetsho tshine havha ho bvelela khombo kana ho itea tshithu zwi ḓo thusedza kha uri ri ṱavhanye ri ḓivhe uri zwithu zwi khou itea gai nga tshifhinga tshifhio.

ndi nga mu livhuwa nga tshithu tshi tevhelaho tshithu tsho no nga tshiṱifikheithi tsha apirushiesheni tsho u mu sumbedza uri u khou shumela lushaka zwine ra ṱoḓa kana tshumelo yawe ri khou i vhona.

I nga vha vhudza uri kha vha khwinifhadze kutshimbidzele kwa zwithu kana zwifhinga zwine dzi ambuḽentse dza ḓiswa nga zwo dzi kiḽiniki vhupo ngauri u ḓo wana vhalwadze vho ḓala vhukuma zwa sia zwi tshi ita dzi kwanye kwanye.

Ndi nga ṋea nyeletshedzo ya uri honoyo muongi a shume nga tshifhinga a tevhedzele zwine vhalwadze vha ṱoḓa a songo dzhenelelesa mafhungo a vhathu a ite zwine zwa khou nyangea hanefho mushumoni wawe a ḓivhe zwe a ḓela.

Ndi nga mu vhudza uri kha khwinifhadze dzi kiḽiniki na zwibadela zwashu ngauri a hu tshena fhethu ha u alafhela fhethu ha u alafhela ho no vhesa vhuṱuku lune zwi sia vhalwadze vho ḓala vhukuma henefho fhethu hu si tsha femea.

nthu ya shishi hu na thaidzo ya shishi vhathu a ri shumise goloi ngori ambuḽentse u a wana hu si na kana i kule vhukuma zwino goloi i ḓo thusedza kha uri mulwadze a ṱavhanye kana heneyo thaidzo i ṱavhanye i ongiwe zwi saathu fhiresa kana zwi sathu ṋaṋa.

Muvhuso wone uṋe u tea u vhona uri u tea u itisa hani unga ṋamba wa ḓisa genereitha kana wa ḓisa maṱiraka ane a ḓo ḓa a shela maḓi henefho fhethu uri tshumelo ivhe i khou tshimbila ngauri kiḽiniki ndi fhethu hune ha dzula hu khou itiwa dzi ndafho tshifhinga tshoṱhe kana hu khou ulungiwa vhathu tshifhinga tshoṱhe.

Ee muthu kharali a na nyimele ya shishi ya mutakalo u tea u isiwa fhethu ho teaho u fhirisa u sokou mu vhea hanefho zwi amba uri kharali a tshi khou isiwa zwibadela zwa kule u tea u isiwa kana a dzudzanyeliwa ndugiselo dza u muisa hanefho fhethu.

Onoyo muthu u isiwa kha tshiṅwe sibadela kana kiḽiniki ya tsini uri a kone u wana dzi ndafho dzawe zwi thusedza na kha uri a kone u tshila zwavhuḓi kana a swike hanefho o phulusea.

Insulin i tamba tshipiḓa tsha u thusedza kha uri onoyo muthu swigiri yawe i kone u langea kha henetsho tshifhinga nga uri swigiri a i tei u gonyesa ai tei u tsesa i tea u dzula i vhukati.

Nṋe ndi vhona zwi songo fanela uri vha lindele dzilafho ngauri miduba i ḓo lapfesa zwa dovha zwa dzhia na tshifhinga uri havho vhathu vha ongiwe zwi khwine ho tou itiwa fhethu hu hulwane kana ha tou tholiwa vhunzhi ha vhathu.

Mutakalo u amba uri muthu ene muṋe u tea u ḓiṱhogomela na uri u tea u dzulela u tsheka mutakalo wawe tshifhinga tshoṱhe na uri tshiimo tshawe tsho ima hani.

Zwi to bva kha fhethu huṅwe fhethu hu ṋetshedzo dza mishonga ndi zwavhuḓi huṅwe a si zwavhuḓi zwi bva kha fhethu na tshifhinga uri afho fhethu vha shumisa hani nahone vha tevhedzela na kana vha fara vhalwadze zwavhuḓi.

Lutendo lwa sialala tshiṅwe tshifhinga lu ṱuṱuwedza tsheo dzau ya kiḽiniki ngauri vhaṅwe vhathu vha tenda kha sialala a vha tendi khazwa dzi kiḽiniki zwi amba uri zwi siedza vhaṅwe vhathu vha tshi kho to ḓi itela mishonga vhone vhaṋe ngauri vho ḓi dzhiela tsheo dzavho dza sialala.

U thusa vhukuma ngauri vhaṅwe vhathu vha a kona u ḓi rengela mishonga vha a kona u ḓiṱhogomela muthu oyo u a kona u renga zwiḽiwa zwine zwa siedza mutakalo wawe u vhuḓi na u kona u ḓi ṱhogomela zwa henetsho tshifhinga ngauri ri si na ayo magavhelo muthu a nga si kone u ḓiṱhogomela.

Ine yavha khombo i vha yo vhangwa nga vhathu vhane vha vhasa mulilo maḓakani kana vhane vha sia vha funga zwithu maḓakani kana musi matombo a tshi khou kunguluwa a swika a diana lune a vhanga mulilo muhulu.

Ndi mulandu wa zwoṱhe ngauri sibadela kana muvhuso u ḓo wana u tshi khou isa mbilaelo dza uri hu khou vha na u ḓalesa ha vhathu kha kheshuwaḽithi.

Ee mushonga wa tshivenḓa une wa tea u ṋekedziwa wone upfhi mitshinyadzo ndi mushonga une honoyo muthu u ḓo nekedzwa wone a u ḓola uri haneaḽa maswa vhusiku a fhele a si tsha vhavha.

Ndono ṱangana na zwithu zwi konḓaho u to isiwa fhethu hune ho teaho hune muhumbulo wawe wa ḓo kona u swika hone a pfha o vhofholowa u itela uri a kone u dzhenelela kana u vha tshipiḓa tsha vhathu tshine ra ḓo tshila nae tshifhinga tshoṱhe misi yoṱhe.

Miṱa tshine ya tshi ita ndi u dzula i khou vhona uri hanefhaḽa fhethu hu dzule ho kuna lwa tshifhinga tshoṱhe hu dzule hu khou ṱhogomeliwa lwa tshifhinga tshoṱhe uri hu dzule ho naka hu songo vha na mathada na mini.

Zwa zwino nda sa tou ḓivha kha heneḽo fhungo uri oyo muthu u ṱhogomelwa hani thi thu vhuya nda ḓiwana ndi khou ṱhogomela muthu honoyo o fariwaho nga sitirouku zwino haneyo mafhungo a thi tu a ḓivha zwavhuḓI.

ndi kha ṅwaha u tea tea uya lwo no swika luraru uri a kone u ḓivha tshiimo tshawe zwi thusa na kha uri u dzulele iwe muṋe wo takala u khou ḓivha mutakalo wau kha tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe.

Nda nga ḓi wanuluswa ndi khou tshila na tshitzhili tsha HIV ndi ngaya nda dzhia dzindafho kana nda tevhedzela zwine zwa tea u tevhedzela uri ndi kone u ḓiwana ndi khou tshila vhutshilo vhune havha na mutakalo kana ndi sina mutsiko.